Xana ku tirhisa mali ya tiselifoni ku antswisa njhani vukorhokeri eka vaamukeri va mali yo pfuneta vaaki? Xana ku ni swiphiqo swa swa ndlela leyi ku bayariwaka mali? Xana ku tshembeka ka nkombiso wa vuhlayiseki eka mali ya tiselifoni swi tlhandleka njhani? Xana vaamukeri va twisisa njhani ku tirhisa switirhisiwa swa tiselifoni? Xana ku ni vuswikoti bya byo nyikiwa mpfumawulo lowu nga olovisaka hi muxaka wa .

Tibangi ti lava vumbhoni bya adirese ya vutshamo ku tiyisisa leswaku u tshama kwihi naswona swi pfuna ku lwisana na vugevenga no tirhisa hi ndlela ya nawu, matsalwa lama nga tirhisiwaka tanihi vumbhoni bya adirese i receipt-i ya gezi kumbe mati, khopi ya ya ya yindlu kumbe xikandza xa xilepe xa huvo ya muganga naswona leswi hinkwaswo i swikombakariso swa swilo leswi swi nga lavekaka.

Munhu un'wana a nga papalata xiyimo lexi hi ku kuma vuxokoxoko lebyi heleleke eka xipano xa xikoxo xa xilahlo emahlweni ko endla ndzindzakhombo, u fanele ku hlayisa swiyimo swa ya xilahlo, a tiyisisa leswaku minkarhi yo rindza na swilaveko hinkwaswo swi swi tisisekile, leswi swi pfuna ku papalata ku hlula na ku tshama a a lunghekele hi ku helela.

Ku nga va ku ri ku hlayisa mali yi ri endhawini leyi sirhelelekeke na ku kota ku endla mintirho ya timali ku fana na ku hakela kumbe ku amukela mali hi ndlela yo olova, naswona ku kuma vukorhokeri byo pfumala mali tanihileswi ku nghenisisiwaka xiswona ka mali swi nga olovisaka, ku kota ku hlayisa matimu ya timali ta mintirho ya ntirho wa vona.

Swivumbeko leswi u nga swi langutaka i nhlayo ya mali leyi nga ta hakeriwa eka vuhlawuriwa, timali ta minkarhi hinkwayo leti faneleke ku hakeriwa eka pholisi, swileriso swa timhaka to sungula pholisi ni swiyimo swa yona, nkongomiso wa leswaku pholisi yi katsa swirhalanganyi leswi njhani, minkarhi yo rindza leyi nga kumekaka eka xiviko xa pholisi.

Minkarhi yo hakela xikweleti xa xichudeni yi titshege hi swiyimo swa khondiraka ya xikweleti, minkarhi leyi yi nga tlhela yi va na tindlela to olova, swo tanihi ku hakela hi nkarhi wa leswi lavekaka, ku heta xikweleti eka malembe yo hlawuleka. Ku na nkarhi wo hlawula lowu tivisiweke eka pholisi ya xikweleti, leswi swi fanele ku hlamuseriwa kahle loko u endla xikombelo.

Tibangi tin'wana ti hlawula ku nyika nhlawulo wo humesa mali nkarhi wu nga si hela eka tiakhawunti ta to hlayisa mali leswaku ti sivela ku lahlekeriwa hi ntswalo lowu faneleke ku hakeriwa eka timali ta nhlayiso nkarhi wo leha, leswi swi khutaza vathori ku tshama na mali ya vona nkarhi wo leha ku fikelela vuyelo lebyi heleleke bya timali ta vona, leswi swi nga tlhela swi pfuna tibangi ku lawula mintirho ya mali hi ndlela leyi tsakisaka.

E-e, a swi fanelanga ku nyika munghana wa wena adirese ya wena hikuva vumbhoni bya adirese byi fanele ku fambisana na munhu loyi a pfulaka akhawunti, leswi swi pfuna ku tiyisisa mintirho ya le bangi hi ku tshembeka na ku lwisana na vugevenga. Munghana wa wena a nga tirhisa matsalwa yo tanihi receipt-i ya gezi kumbe mati, xikandza xa khondiraka ya ya yindlu kumbe vumbhoni lebyi humaka eka huvo ya muganga lebyi kombisaka adirese ya yena ya n'wini.

Leswi swivutiso u nga vutisaka mutsundzuxi wa swa timali, xana akhawunti yi katsa mali ya ku tshama nkarhi wo leha na ntswalo wa yona na? Xana ku ni timali ta vukorhokeri leti fambisanaka na akhawunti leyi na? Xana ku na swiyimo swo hlawuleka leswi faneleke ku hetiseriwa na? Xana ndzi nga humesa mali nkarhi lowu nga si hela handle ko lahlekeriwa hi ntswalo na? Leswi swi ta pfuna ku endla xiboho lexi nga faneleka ni swilaveko swa wena swa timali.

Capitec yi ni tihlayo ta le hansi swinene naswona vanhu vo tala va laha Afrika-Dzonga va vula swona leswaku ya tirheka ku na ni FNB First National Bank leyi yona yi pfuna hi bya nhlayo swa ku ku security yi le henhla swinene naswona vanhu vo tala va yi rhandza ku tlhela ku va ni Standard Bank Standard Bank yi tirhisiwa hi vamanana va switokofela leswaku va kota ku veka mali ya vona kahle.

Ku ni pfhumba ya muganga hi ndlela leyaku ku mugangeni ku kota ku pfuna hi swilo swo tala ku fana ni mati ku fana ni ku dyondzisa ni vanhu ni ku seketela swa vurimi leswo loko ku ri ni munhu loyi a nga ni ndhawu yo rima u n'wu pfuna hi ku kumela michini ya thekinoloji yo vevukisa vutomi bya yena ni ku seketela swa vuhanyo ku kuma vanhu va dyondzisa vanhu va le mugangeni hi bya vuhanyo ni ku ti sivelela ka swa vuvabyi.

Ku va u tiva ntsengo lowu bangi yi ku hakerisaka wona ku va u veka mali ya wena u nga si hlawula akhawunti leyi u lavaka ku yi pfula swi pfuna swinene hikuva u kota ku tiva leswaku loko wo veka nhlayo yo fika kwinikwini yi ta vuya yi ri nhlayo yo karhi u kota ku tiva leswaku ku hi yihi leyi nga ni tinhlayo ta le henhla naswona hi yini leyi nga ni tinhlayo ta le hansi leswi swi kota ku hambanisa a tinhlayo ta wena hi lokukulu naswona ku va u kota ku hlayisa a tinhlayo ta wena eka bangi leyo lulama.

Swi nga va swi ri leswinene loko u yisa e mali leyi ebangi vanhu vo tala loko va swi tiva leswaku ku ni mali ya xitokofela laya e vutomi bya yena kan'we na vutomi bya vanhu lava a tshamaka na vona ku nga va ku ri na n'wana, vakhegula kan'we na yena yi va yi ri vunghozini hikuva ku tshama na mali yo tala swi vita matihlo ya tinghala naswona swi nga hetelela swi pheme e ndyangu wa vona kambe ku yi yisa ebangi swi kota na ku tswarisa mali.

Ku na tindlela to hambanahambana to kuma mali hi ndlela leyo ku ku a nga fika a tirhisa leswo tap to pay laha a kumeke khadi ra yena a fika a ri tirhisa emichini a nga tirhisa na e-wallet futhi leswo i tirhisa FNB app a yena a kota ku ku a a senda i mali hi ku tirhisa riqingho ra yena, a nga tlhela a tirhisa e Cash Send leswo i kota ku tirhisa a a fona yena a ti sendela a code leyi nga ta kota ku n'wi a pfumelela ku ya susa mali naswona a nga tirhisa cellphone banking app bank bangi yin'wani na yin'wani yi na yona naswona yi kota ku limit-a swaku a humahuma.

A yi kahle swinene naswona swi nga hetelela swi nghenise machonisa ekhombyeni ro ku ya jele kumbe ro vavisiwa hi muphakati naswona muganga wa sweswi a wu nga lavi ku twa timhaka a wu nga lavi ku twa ku ri i mani loyi a kolotaka mani naswona a swi kahle ku va u hetelerisa hi ku vavisa munhu ku kuma e mali leswi swi nga tlhela swi komba vanhu leswaku va machonisa a va kahle hikuva va ta endla xin'wana na xin'wana ku kuma mali ya vona naswona ku ku vavisa a va chavi kambe bangi a yi nge pfuki yi ku vavisile yi to ku tsalela mapapila yi ku rhumelela wona hikuva a ku na laha va nga ta ku vavisaka kona.

E swiletelo leswi munhu a faneleke ku swi landzelela loko a pfula akhawunti ya le bangi, i ku va a va a ri ni identification ku nga ID a va ni vuxokoxoko va ndhawu leyi a tshamaka eka yona ku nga proof of res, a tlhela a va ni vutivi hi akhawunti leyi a yi pfulaka eka bangi yeyeleyo naswona a tlhela a va ni vutivi hileswaku e tinhlayo ta bangi yeleyo hi tihi.

E ku hakela xikweleti xa mina emahlweni, swi ndzi pfuna swinene leswaku loko se ku hela e n'hweti, ndzi va ndzi nga pandzi hi nhloko kumbe ndzi va ni ku rilarileka hileswaku ndzi ta maka njhani loko n'hweti se yi herile kumbe loko ndzi nga ri na mali yo yengeteleka kumbe ya enough hi xilungu, ndzi kota ku va ni kurhula emoyeni ndzi tiva leswaku ndzi hakelele emahlweni niswona swi ndzi pfuna ndzi va na e good credit score.

E swivangelo swa vanhu vo hlayisa mali yo karhi yo ka yi nga humi nkarhi wihi na wihi, i ku va va kota ku hlayisa e mali ya vona niswona va hetelela va yi kuma yi ngetelekile hi nhlayo yo karhi hi ku ya hi nkarhi lowu va nga pfumelelana na wona hi bangi ku va leswaku va ta wu teka hi wona, leswi swi kota leswaku va hambana no tirhisa mali leyi va lavaka ku yi banka ku va va kota ku yi tirhisa leswinene.

E-e leswaku va machonisa loko va lava mali ya vona va kariha ku tlula mpimo a swi kahle, hikuva va hetelela va vavisa e vanhu lava ku nga vanhu lava lombeke e mali eka vona niswona leswi swi endla leswaku ku va ni ku dlayana kumbe ku nga ha vi ni ku tshembana, u kuma leswaku vanhu a va ta hakela vo yo hlangana ni swiphiqo swin'wana ni swin'wana ku nga vanhu na vona.

E nkoka wa unemployment insurance fund ku nga UIF eka vanhu lava nga heleriwa hi ntirho, hileswaku va nga kota ku ya veka xivilelo kumbe xirilo xo kuma e mali ya vona leyi a va yi veka kumbe a yi tekiwa hi khampani, hi nhlayo yo karhi leswaku loko se va heleriwe hi ntirho va nga kota ku ya va ya yi teka e mali leyi ku ku hanya loko va ha lava ntirho wun'wana.

Nkoka wo va munhu a va na ndzindzakhombo ya movha i ku kota leswaku a hi tivi ku nga endleka yini lomu mapatwini kambe loko ko endleka swin'wana ni swin'wana leswi swi nga onhaka e movha kumbe swi nga chelaka vutomi bya wena kumbe movha ekhombyeni, i kota leswaku movha wu va wu khavharekile tekile wu tlhela u kota leswaku i kuma maphati ya movha lawa wa ma lavekaka ku kota leswaku movha wu tirha hi xinkarhana niswona u nga hakelanga nchumu u hakele ndzindzakhombo wa wena.

Swilo swo tshikelela kumbe swo sivela vanhu ku xava data hi foni ya vona hi ku tirhisa epe ya bangi eka tifoni ta vona, i ku vanhu va lava ku hambana ni ku hakela nhlayo yo tala ya mali ku kota ku xava e ti-airtime teteto naswona va kota ku va va ni ku chava eka mali ya vona.